Zininzi izinto ezingalunganga kumasebe yonxibelelwano i-social media. Abanye basebenzisa imifanekiso yakho ngendlela engafanelekanga basasaze neendaba ezingafanelekanga bezenza wena okanye bathengise izinto ezingalunganga ngegama lakho. Loo nto kubalulekile uhlale uqaphele ngee-accounts zakho uba ngaba nguwe umsebenzisi wazo kwaye akunamntu uzisebenzisayo ngaphandle kwemvume yakho.

USiya Kolisi ngoyena mdlali ndimthandayo kuba ngumdlali okhule kwiindawo esikhule kuzo, ngumdlali esikwaziyo uthi xa simjonga sijonge iimeko akhule phantsi kwazo sizifanise neemeko esikhule kuzo. Ngumntu esikwaziyo, osaziyo nathi indlela esikhule ngayo nendlela adlala ngayo. Udlala ngokuzimisela nokuzinikela emsebenzini wakhe, uwudlala ngokuthanda umsebenzi wakhe.

Ndingamkhuthaza afunde iincwadi zakhe zesikolo. Ndingamkhuthaza enze imisebenzi yasendlini. Ndingamkhuthaza ndimthume enze nezinye ii-chores zalapha endlini, ndimthume nasezivenkileni ndimgcine iingqondo yakhe ingacingi ngeevidiyo ngamaxesha onke. Ndingamenzisa ezinye izinto zezandla okanye enze imidlalo.

Kubalulekile uzilolonga kwenzele umzimba wakho ube khaphukhaphu. Kubalulekile ukudlala imidlalo uzokwazi ukucinga ngezinye izinto, ungahleli nje ucingana nezinto ezingalunganga. Xa uzilolonga udlala ezemidlalo ingqondo yakho isemdlalweni, kwaye iyakhululeka nokucinga icinga izinto ezokhayo kwaye nayo iyasebenza ayihleli icinga.

Angalisebenzisa ngendlela efanelekileyo ukunxibelelana nabanye abantu. Angazikhuthaza azilolonge acinge nangabanye abantu, akwazi uvelana nabanye abantu, akwazi ukuncedisana nabanye abantu. Inceda ngaloo nto ezemidlalo, nokuzilolonga. Awuhlali ukucinga ngesiqu sakho nje uyakwazi ukucinga nangabanye abantu nisebenzisane ndincedisane.

Ndingathi makathenge umdlalo webhola kuba ndiwuthanda naye ndimazi uyawuthanda. Ndingathi makathenge lo mdlalo kuba ndifuna afunde iindlela ezintsha zokuwudlala neendlela ezintsha zokucinga, afunde lukhulu, azilolonge neendlela zokuzilolonga ezintsha ezohlukileyo kwezi zakhe azisebenzisayo. Zininzi izinto ezintle ozifundayo kwiividiyo, ungafunda izinto obungazazi ezizokwazi ukunceda xa uzilolonga kowakho umdlalo.

UThembinkosi Lorch, Thembinkosi Lorch kuba ukwazile ukudlalela iPirates, waye wakwazi noyodlalela kumazwe angaphandle, wadlala ngale ndlela ebedlala ngayo, waphucuka, wadlala kumazwe aphesheya. Ngoyena mdlalo unikisa umdla indlela adlala ngayo, uzinikele uyayithanda umsebenzi wakhe uyayithanda ibhola and udlala kakuhle.